Dumela hle. Re dule Gauteng re leba Kapa. Empa re hlokometse hore re se re fositse tsela. Re kopa thuso ya hore le re bontshe tsela e nepahetseng kapa le re fe dikeletso tse tla .

Pono ya ka ke hore sena ha se tshwanele hohang. Ke botsa bo sa lokang ebile bo kotsi bakeng sa bakganni. Ha motho a bitsa koloi ya Uber kapa Bolt ho bolela hore o dumella tumellano ya ho patala bakeng sa tshebeletso eo. Ha a sa patale o a qhekella. Mme sena se ka ama tshepo ya di-technology, tsena le polokeho ya basebetsi. Seo se tshwanetseng ho etsahala ke hore ho be le mehato e tiileng ya ho latela le ho otla ba sa pataleng, ho kenyelletswa le ho thibela ho sebedisa ditirelo hape. System e lokela ho sireletsa bakganni le ho netefatsa hore tshebedisano e loke.

Bakganni ba di-taxi ba tuma ka ho kgannisa ka tsela hampe. Le ho baka bohloko ho ba bang ba tsamayang ka tsela ka lebaka la ho se latele melao ya tsela. Le ho sa shebe polokeho ya ba bang. Ke ho shebella pele, ho lebala ho arolelana tsela. Le ho tsamaya ka lebele. Ka lebelo le potlakileng haholo. Ho ka thibelwa ka ho ba le boikarabelo le ho fana ka thuto e nepahetseng ho bakganni ba di-taxi mabapi le polokeho ya tsela. Ho matlafatsa melao le ho beha ditokiso tse matla bakeng sa bakganni ba di-taxi, ho netefatsa hore ba kganna ka tsela e bolokehileng.